Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto mo bankeng, banka e sekaseka dintlha tse di botlhokwa go netefatsa gore o kgotsofatsa maemo a tlhokegang, santlha e sekaseka boemo jwa gago le dikwalo tsa boitseanape jaaka passport-o kgotsa lekwalo e tshupo, e sekaseka gape ditiro tsa madi le dikoloto tsa gago go bona fa o na le bokgoni jwa go busetsa sekoloto banka e bona fa go na le madi a a lekaneng mo accountong le ditlhomamiso tse dingwe tse di amang bokgoni jwa gago jwa go duela sekoloto ka nako, e sekaseka gape bopaki jwa go tswelela ka botsogo jwa madi mme e sekaseka tlhaloganyo ya gago ya melao ya karata gore o kgone go e dirisa sentle, ka go sekaseka dintlha tseno banka e kgona go netefatsa gore o ka dirisa sekoloto ka tsela e e sireletsegileng e e nang le maikarabelo.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa sa ntlha ke sekoloto se se lekanyeditsweng tekanyo ya madi e banka e go nayang gore o a dirise, tshweetso ya bobedi makgetho a di tshenyeletso e e itsagaleng jaaka interest rate e bontsha madi a a oketsegang fa o sena go busetsa sekoloto ka nako, ya boraro ke ditlhotlhomiso le di tshegetso tse di jaaka go kgona go pholosa karata go duela ka go rekisa mananeo a meputso le thuso ya batho ba ba amogelang karata, ya bone ke ditlhophelo tsa meputso le ditlhwatlhwa tse di akaretsa dikgaisano meputso ya go reka kapa go ema mo mananeong a ditlhwatlhwa.

Fa o busetsa dikoloto tsotlhe ka nako e e tshwanetseng, banka e bona gore o na le boikarabelo le botshepegi jwa madi seno se oketsa kgonagalo ya go amogela karata e e nang le sekoloto se se kwa godimo, le ditlhophelo tse di molemo, sekoloto se se kwa tlase kgotsa histori e e sa siamang fa o na le dikoloto tse di setseng kgotsa o sa di duele ka nako, banka e bona kotsi e e kwa godimo seno se ka fokotsa sekoloto se o ka se amogelang kgotsa banka e gana kopo ya gago, selo se se ka dirwang go tokafatsa histori ya gago ya madi, duela dikoloto tsa gago ka nako, boloka dikoloto dile ko tlase, iketlela go bona tlhotlhomiso, rulaganya sekoloto ka tsela e e rileng ka bokhutshwane sekoloto se se fa o le histori ya gago ya madi di dira gore banka e bone kotsi.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go botlhokwa go tila diphoso tse di tlwaelegileng tse di ka go thibelang go amogela karata, diphoso tse di akaretsa go tlatsa kopo ya dikwalo tse di sa felelang, go se akanye ka histori ya sekoloto go tlhoka tlhaloso ka ditlhokego tsa madi, le go sa sekaseke ditlhophelo tsa karata, go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle tlatsa dikwalo tsotlhe ka nepo sekaseka histori ya sekoloto tlhalosa bokgoni jwa gago jwa go busetsa sekoloto le ditlhophelo tsa madi o bapise dikarata tse di farologaneng go bona e e tshwanetseng maemo a gago mme botsisa banka fa go tlhokega ka ditsela tse go oketsa kgonagalo ya go amogela karata ka ditlhophelo tse di molemo tse di sireletsegileng.

Go botlhokwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ge o dira kopo, seno se go thusa go tlhaloganya makgetho a ditshenyelo setso sekoloto se se fao le ditlhomamiso tse di amang karata, go tlhaloganya maemo a tumelano go thusa gape go itse ditlamelwana tsa banka, ditiro tse o ka di dirang le fa o ka buisetsa sekoloto, mme go lwantsha diphoso le ditlamorago tse di ka tlisang dikoloto tse di kwa godimo le ditshenyegelo tse di oketsegileng, go tlhaloganya melawana go tlhomamisa tshireletso ya gago fa karata e latlhegelwa kgotsa e dirisiwa ke batho ba bangwe, mme gape go thusa go rulaganya go busetsa dikolo ka nako le go dirisa karata ka boikarabelo, ka jalo go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano.

Go nna kitso o ka ntsha ka madi le go ithuta ka ditsela tsa madi go thusa motho go dira ditshwetso tse di siameng, fa a batla karata ya sekoloto fa o tlhaloganya bokgoni jwa gago jwa madi o kgona go tsaya karata e tshwanetseng ditlhokego tsa gago e seng e e tla go kgoreletsang ka dikoloto tse di sa tlhokagaleng, go ithuta ka makgetlho a ditshenyegelo sekoloto se se fao le meputso go thusa go bapisa dikarata tse di farologaneng, seno gape se go thusa go rulaganya go busetsa dikoloto ka nako le go dirisa karata ka boikarabelo, ka go nna le kitso o ka ntsha ya madi le go ithuta o lwantsha dikotsi o oketsa boikarabelo jwa madi, mme o kgona go dirisa karata ya gago ya sekoloto ka tsela e e tla go thusang ka botsogo jwa madi.